Swakudya leswi tirhisiwaka for tihuku ku tivekela matandza swi vitaniwa ti-Layering Palet leswi ku nga swakudya leswi katsaka ti-minerals ti-vitamins na ti-proteins e ti-vitamin na ti-protein na ti-minerals letiwani ti endla ku tihuku ti vekela matandza ya kahle ya ku ve ni ma tiyile ya ku veni ma nga hatli ma onhaka ya ku ve ni ma kota ku tshama nkarhi wo leha na loko se ma tekiwile endhawini ya tihuku laha ti vekelaka koho ma ya tirhisiwa ekaya leswi swi endla ku ri tihuku ti hatla ti vekela mandza hi xihatla loko ti dya e swakudya leswi endleriweke toho ku tlula loko ti dya swakudya swa ka ti nga ri ta swona.

Mitlhontlho leyi nga kona ka masikwana lawa swi katsa ku va misava yi nga ha ri na swakudya leswinene swa ku yi kota ku milisa misinya ntlhontlho wa vumbirhi mati ma kala hikwalaho ka ku ma tshama ma kokiwa ehansi ku kota ku cheleta xa vunharhu varimi a va koti ku xavisa swilo swa vona leswi va nga swi rima hi ku hetelela hikwalaho ka ku mali ya kona yi va yi durha loko va lava ku xavisa etimakete xa vunharhu vatirhi a va ha talanga lava tsakelaka ku tirha emasin'wini swi endla ku ri va nga koti ku rima swilo leswi nyingi.

Xo sungula mfanelo ro boha homu eka ri mhandzi leri nga tiya loko u hetile ku boha homu u kuma xitulu xo tshamela ka xona na bakiti leri u nga ta va u ri karhi ku sengela masi ya wena kona loko u hetile ku kuma swilo leswiwani u faka magilavhu lawa u nga ta ma tirhisa for ku senga masi u ma faka swandleni swa wena xa vumbirhi u tota mavele ya homu ya wehe mafurha ku ri yi nga vaviseki loko u ri karhi u senga loko u hetile ku endla swilo leswiwani u ta sungula ku senga masi ya wena u sengela eka bakiti or eka xibye lexi u nga ta va u xi tirhisa ku sengela ka xona loko u vona ku ri leswi u lavaka swona ntsengo wa wa meleke lowu u lavaka wona wu kahle u ta yima.

Ina swi kahle eka rihanyo ra hina hikwalaho ka ku eka swakudya leswi nga le ematini swa koteka ku tatisa ti-minerals ti-proteins na ti-carbohydrates leti ta ku a hi nge kotakali ku ti kuma eka swakudya leswiwani swi endla ku ri hi va hi ri na ntsengo wa le henhla nyana ku ku ku tlula leswi a swi ta va swi tisa xiswona loko hi swi dya swi nga ri le ndzeni ka mati.

Ku funengetiwa ka swimilana swi endla ku ri swimilana swi nga biwi hi dyambu kumbe ku biwa hi moya kumbe ku dyiwa hi hi swiharhi leswi rhandzaka ku purhapurha ehenhla ka swona swi endla na lero loko ndhawu yeleyo yi titimeta ngopfu ku nga vi swi nga vaviseki loko e mherha yi tshama ehenhla ka swimilana swi endla na leswaku e dyambu ri nga bi swimilana leswiyani hi ntamu lowukulu kumbe loko swimilana swa ha ri switsongo swa ku swi endla ku swi nga vaviseki loko swi biwa hi moya kumbe loko ku na mpfula leyinyingi swi nga tikumi swi vavisekile hi woho mhaka va faka leswi va swi .

Hi minkarhi ya dyandza ku endla leswaku swiharhi swa wena na swimilana swi nga vi na loko ku fika dyandza u fanele ku kangetela mati hi minkarhi ya mpfula u ma veka esayitini ku ri loko mpfula ku ri loko dyandza ri sungula swi nga vi swi ri na ku tikeriwa swimilana swi fanele cheletiwa nampundzu na namadyambu swi fanele ku ve ni swi tshama swi hlakuleriwa ku ri swi nga lwisani na swimilana swin'wana loko swi ta eka mati swi fanele ku ve ni swi funengetiwa ku ri dyambu kumbe swihahiwa leswi swi nga ta dya swimalana swi nga vi swi ri na ntshikelelo loko swi ta ka swifuwo naswona swi fanele swi nyikiwa swakudya leswi nga ta swi endla ku ri a swi xaniseki swi lava mati hi vunyingi swi dyisiwa kan'we hi minkarhi ya kahle.

Milawu leyi vekiweke hileswaku .

Hi xitalo vanhu vaxisati a va talanga loko swi ta eka vurimi hikwalaho ka ku ku na milawu yo leyo n'wansati a nga swi koti ku rima vavanuna hi vona va nga na vutivi lebyi nyingi ku tlula vaxisati loko swi ta ka ka vurimi vaxisati vo tala a va nyikiwi mpfumelelo wa ku veni va tikuma va tirha eka vurimi mara eka minkarhi ya sweswi swi ya swi fikelela la ka ku ve ni va xisati na voho va tikuma va ri karhi va ri le ka vurimi mhaka ya ntshikelelo ya vona va nga ha yi tekeli enhlokweni.

Masi lawa hi ma xavaka exitolo na masi lawa hi ma kumaka eka homu ya hambanile hikwalaho ka swidzidziharisi leswi ma nga na wona masi ya le xitolo ma hisiwa ku dlaya swifuwo leswi swi kumekaka eka homu eka meleka wa homu loko wa ha ri nyuwana leswi swi endla ku ri rihanyo ra hina ri va ri ri kahle na ku ve ni meleka lowuwani wa kota ku tshama vhiki kusukela ka siku ku ya fikelela ka vhiki exikarhi ka ka ka ka ka ka wu nga tirhisiwangi loko hi ta ka masi lawa ma humaka eka homu ma va ma ri na swifuwo leswi swi vitaniwaka vo Ecoli leswi nga ta va swi ri na ntshikelelo eka vutomi bya munhu loko o ka a nga hanyanga kahle ene masi yo xava ya nandziha ku tlula ya le ka homu.

Ku nga tirhisiwa ti-sensor-a leti ti nga kotaka ku.

Ina ku cincacinca swimilana ensin'wini swi kahle hikuva swi endla ku ri swimilana leswiyani swi nga teki swo dya hinkwaswo swin'wana swimilana loko u swi byala swi na ku ve ni swi tisa swakudya swa swa misava leyi nga ta endla ku loko u tlhela u ya vuyisa swimilana leswiya u nga sungula hi swona swi kota ku kuma swakudya swo ringanela nakona ku ve ni u byala ximilana xin'we endhawini yin'we nkarhi wo leha swi endla leswaku loko u swi byala swi nga ha koti ku tsakela hikuva va se swi tolovele ndhawu swi nga kumi swakudya leswinene se loko swi va swi cincacinciwa swi endla leswaku swi nga vi swi ri na ku tolovela ka ndhawu.

Ina i ntiyiso ku va u ri na xirhapa xa wena ekaya ka wena swi pumba swi pumba ku tirhisa ka mali hikuva loko u ti byalerile ekaya wa kota ku ti khayelela ene wa kota ku ve ni u kuma swakudya leswi nyingi ku tlula loko swi hlamusela swa ku a wu ta va u ya xitolo u ya swi xava.

Swiphiqo leswi van'wamapurasi va le makaya va langutaneke na swona i ku va vanhu vo tala a va tsakeli ku xava ka van'wamapurasi va le kaya va tsakela ku ya xava emavhengeleni laha va swi xavisaka koho ku fana na vo Spar vo Shoprite na vo Boxer ku xava ka vamapurasi va le kaya vanhu vo tala va na ku rila ku ri van'wamapurasi va durhisa swixavisiwa swa vona kumbe swixavisiwa swa vona a swi le ka ka xiyimo xa kahle ku ri va nga swi xava van'wani va vula leswaku van'wamapurasi va le kaya a va cheleti swimilana swa vona hi mati lamanene va cheleta swimilana swa vona hi mati yo ka ma nga ri manene xin'wanyani na tihuku ti na ku ve ni ti dya swimilana swa vona leswi endlaka swa ku va nga koti ku xavisa.

E-e a hi ntiyiso swimilana swi fanele ro cheletiwa hi mati yo basa hikuva mati lawa u va ka u hlambe hi wona ma va ma ri na tinsila ku katsa na lawa mati u hlantswaka hi wona swibye na wona ma va ma ri na tinsila mati man'wanyani ma va ma ri na ti-chemicals leti ta ku loko wo cheleta mati swi ta endla ku swimilana swi va swi nga ri na ntsakelo wo kula kumbe swi nga koti ku kuma swakudya swa kahle kusukela emisaveni hikuva mati lawa u nga ta va u chelete hi wona ma ta va ma ri na ti-chemicals leti ti nga ta onha swimilana swa xa wena kumbe ma ma vitana swilo swo fana na tihuku loko u tikuma u cheleta hi mati lawa u nga hlantswa swibye ha wona.

Mfumo wu fanele ku pfuna van'wamapurasi ku ve ni va kota ku antswisa vurimi bya vona hi ku va nyika mali yo xava swilo swo fana na manyoro ku va kota ku kulisa swimilana swa vona va va nyika swilo swo fana na mapulasitiki ya ku ve ni va pfala swimilana swa vona ku ri loko ku nga ri na mati lama manyingi va kota eku ve ni swimilana swa vona swi mila xin'wana xa kona i ku ve ni va endla e nhlengeletano laha van'wamapurasi va nga ta kombisa hinkwaswo swilo leswi va nga swi byala na ku ve ni va tlhela va kota ku swi xavisa eka vanhu na ku ve ni va endla ti-competition leti van'wamapurasi va nga ta nghenelela va kota ku kombisa swimilana swa vona leswi va nga swi tirhisa va nga swi byala.

Swimilana leswi swi byariwaka hi minkarhi wa dyandza leswi swi lavaka mati dyambu ro leha swi katsa matamatisi mazambana kwembe tibhoncisi swifaki pelepele swi leswiwani swi byariwa hi nkarhi wa dyandza hikuva swi lava mati yo hlaya na dyambu leri va ka ri lehile nyana ku kota ku swi kota eku mila ka swi swibyariwa leswi swi byariwaka hi nkarhi wa xixika swi katsa khavichi xipinachi saladi swilo leswiwani hi leswi swi lavaka mati lamatsongo a swi lavi mati lama manyingi nakona a swi lavi dyambu lerinyingi.

Vanhu xo sungula a ku tsimbiwa homu eka rigodo kumbe nsimbhi yo tiya loko ku hetiwile ku tsimbiwa rigodo eka nsimbhi yo tiya munhu a teka mafurha a tota mavele ya homu loko u heta ku ve tota mavele ya homu a ku vekiwa bakiti kumbe xibye lexi ku nga ta sengeliwa masi kona loko u hete ku veka xibye lexi u nga ta sengela masi ka xona a wu veka xitulu lexi u nga ta tshamela ka xona loko swilo leswi hinkwaswo u swi lunghisile a wu sungula ku senga masi ya wena u senga hi ku hetiseka u senga kahle leswaku u nga ti kumi u vavisile e homu leyiwani loko u hetile ku senga masi lawayani a wu teka xibye swa wena u famba na xona ku ya dyiwa masi.

Masi loko u ma dya kumbe loko u ma nwa ma endla leswaku miri wa wena u va u tiyile ngopfungopfu loko swi ta eka marhambu e masi ma ta na vitamin leyi vitaniwaka kumbe minerali leyi vitaniwaka calcium calcium loko u yi kuma ka meleke yi endla leswi swa ku marhambu ya wena ma tiya swa ku ma nga vi ma tshoveka hi xihatla hi swona swilo swikulu leswi swi endlaka eka miri wa munhu.

Ina loko homu yi dlayiwa yi fanele ku ve ni yi rila loko yi nga rili loko yi dlayiwa swi ta endla leswaku mi ya mbeyetelana e toilet nakona ni loko yi dlayiwa ngati ya yona yi fanele ku ve ni yi halakela ehansi a yi fanelanga ku ve ni yi halakela endzeni ka homu hi ku loko yo hakela endzeni ka homu a swi nge vi kahle xin'wani xa kona yi fanele ku ve ni hi nhlalanhlala loko yi dlayiwa loko yo ka yi nga endli swi ta endla leswaku mi ya tsutsumela exihambukelweni.

Hi nawu vaxinuna hi vona lava faneleke ku yevula swifuwo leswi swi dlayiwaka emutini hikuva vavanuna hi xitalo vona va fanele ku ve ni va tirha laha ku dlayiwaka tihomu ene hi vona va nga ni vutivi lebyikulu loko swi ta ka ku yevula swifuwo ku tlula vaxisati hikuva vaxisati loko ku ri na mintirho ku ri na ntirho emutini vona va va va ri le maboteni va tirhela koho a va na vuxokoxoko lebyi nyingi loko swi ta ka ku yevula ka swifuwo.

Eka swiharhi swo fana na homu loko voya ri nga susiwanga ka vaxisati ri na nghozi swinene hikuva ri ta va endla va tsutsumela e toilet hi xitalo naswona loko voya ro ka ri nga susiwi eka nyama swi ta endla swa ku na loko yi swekiwa yi nga vupfi swona hi ku hetiseka hikuva voya leriyani ri ta va ra ha ri le nyameni nakona loko swi ta ka ku ve ni yi tsemeleliwa a yi nge koteki ku ve ni yi tsemeleliwa kahle hikuva yi ta va ya ha ri na voya hikokwalaho i swa nkoka ku ve ni voya ri susiwa eka swiharhi ku katsa hinkwaswo ka swoho na tinguluve na timbuti na tinyimpfu.

Manyoro eka swimilana ma tatisa swakudya swa swimilana ehansi ngopfungopfu ka misava ya ku a ya ha ri na a ya ha ri na swakudya ka misava ya ku yi vavisekile hi ku veni ku byaliwe ngopfu kumbe ka misava ya ku yi vavisekile hi ku ve ni yi hisiwe hi dyambu kumbe ku cheriwe mati yo ka ma nga basanga nkarhi wo leha loko ku cheliwa manyoro lawayani swi endla leswaku swifuwo leswi swi kulisaka swimilana swi kota ku hlakarhela hikuva swa kota ku kuma swakudya naswona loko swi ri tani swi endla leswaku tikhemikhali tin'wani ti nghenelela exikarhi ka swimilana swi kota eku kula kahle.

Loko ku fakiwa manyoro eka misava nkarhi wo leha swi endla leswaku misava yi tlhela yi vuyela eka vuvinyi bya byoho hikuva tikhemikhali letiwani ti endla leswaku swifuwo leswi a swi hanya emisaveni swo fana na ti-bacteria na ti-fungi swi kota ku ve ni swi tlhela swi vuyelela swi kota ku hanya ene swiharhi leswiwani i swiharhi swa nkoka ngopfu loko swi ta ka swi swi ta ka swimilana hikuva loko swi fa swin'wani swa koho swi endla swakudya leswi swi nga na ti-minerals leti loko misava yi fika yi byaliwa ti ta kota ku ve ni ti ti yi tirhisa ku ve ni ti kota ku .

Lawa ma endliweke ekaya lawa ndzi nga ma hlawulaka manyoro lawa ma endliweke ekaya i manyoro ya ntumbuluko lawa tirhisiwaka swilo swa ntumbuluko swo fana na makhamba ya swimilana makhamba ya matandza leswi a swi a swi na mbuyelo wo wo hlukumeza rihanyo ra vanhu kambe eka manyoro lawa ma taka hi ku xava manyoro man'wani va tirhisa tikhemikhali ta ku loko swi fika eka rihanyo ra munhu va fika va vaviseka kumbe loko ku nga ri rihanyo ra munhu eka rihanyo ra swiharhi swo fana na swinyenyana kumbe matuva swi fika swi ri swi swi vavisa kambe ya le kaya ma kahle.

Manyoro lama endliwaka ekaya u nga ha tirhisa mabokisi u nga ha tirhisa mabokisi makhalibokisi ya ti-corn flakes u nga ha tirhisa swikamba swa matandza u nga ha tirhisa makamba ya ya ya makhavichi kumbe makamba ya swipinichi kumbe makamba ya malamula kumbe makamba ya manghoza se na mati hi nga ha tirhisa na mati na makamba ya mabanana na wona u nga ha tirhisa ku endla manyoro ku hlangana na mati se u teka mati u swi veka swi swi swi swi swi swi va ri yini u swi pfalela nkarhi wo leha swi nga biwi hi moya.

Hina wayeni leyi hi yi endlaka leyi yi khomanaka kahle yi vitaniwaka The Goj wayeni leyiwana yi endliwa hi tidiriva letintshwa tidiriva letinene wayeni ya hina ya kota ku tshama nkarhi wo leha yi nga onhakangi loko u yi nwa yi ku khoma kahle emirini yi ku endla u va u tshama u tsakile loko u tsakela ku xava wayeni ya hina u nga ha tihlanganisa na hina eka ndhawu ya hina laha Cape Town laha u nga kotaka ku ta u ta thesita u kota ku tiva ku hi yini wayeni leyi u lavaka ku xava yona ti tshuneti.

Leswi ndzi nga swi byalaka ensin'wini ya mina swi katsa manghoza swi katsa makotapeni swi katsa malamula swi katsa swigwavulana na mimova na ma-green food loko swi ta ka swimilana leswitsongo ndzi nga byala makhavichi swipinachi tibetiruti na masaladi ku katsa na matamatisi xilo xikulu i ku misava ya le Limpopo yi na swo dya leswinene na mati na wona a ma kali leswi nga ta endla ku swimilana swa mina swi mila vukulu na dyambu a ri talanga ngopfu leswaku ri nga dlaya swimilana swa mina.

Ni nga byala timanga leti vitaniwaka ti-peanuts timanga letiwani ti byariwa loko ku hela e spring loko ti byaliwa a ti teki nkarhi wo leha ngopfu ku ve ni u sungula ku tshovela naswona a ti lavi mati yo tala ku ve ni ti ta kota eku hanya na dyandza ra kona a swi lavi ri va ri ri lerinyingi ti ta kota ku bebula mihandzu yo hlaya na misava leyi byaliwaka ka yona yi fanele yi va yi ri kahle yi nga ri na acid PH ya kona yi fanele yi ri le ka level ya kahle leswaku timanga letiwani ti kota ku hanya ti humesa mihandzu leyinyingi.

Mati ndzi nga ma hlengeleta hi la ka ku loko ku na e timpfula ndzi veka swibye etindhawini to fana na le ndzhaka tiyindlo laha mati loko mpfula yina ma ta kota ku kangateleka hi mikarhi ya mimpfula ndzi ta kangetela swibye leswinyingi loko ku nga ha ri na mati ku nga ha ri na mpfula ndzi va ndzi ri na mati yo nyika tihomu xin'wana ndzi nga xava mati eka tithirakara letiyani ti xavisaka mati lomu tindleleni ni tirhisa woho ku ve ni nyika tihomu ta mina xin'wanyana ndzi nga borha nkova lowu ndzi nga ta kotaka ku ve ni ndzi kuma mati ya tihomu.

Ku tlhavela tihomu swi endla leswaku tihomu ta wena kumbe swifuwo swa wena swi nga ha ndli swi khoma hi vuvabyi vuvabyi lebyo fana na vo foot and mouth lebyi byi nga vuvabyi lebyi byi dlayaka swifuwo hi xitalo naswona swi endla leswaku loko u tlhavela ti-vitamin kumbe timinerali leti ti kalaka ti nga ti kumi eka swakudya kumbe mati ti kota ku kumekala eka mitlhavo leyi yi tikumaka.

Xo sungula loko swi ta ka ka swiharhi eku ve ni u u kota ku sivela ku vuvabyi byi nga hangalaki swiharhi leswi swi kombisaka ku vabya kumbe swiharhi leswi swi vabyaka swi fanele ku vekiwa eka ndhawu ya swona swi ri one leswi swi nga hanya kahle naswona swi vekiwa eka ndhawu ya swona swi ri one leswiyani swi vabyaka swi fanele ku ve ni swi nakekeriwa swi tlhaviwa na ku ve ni swi tshama swi swi langutiwa ku ri rihanyo ra swona ra cinca kumbe a ri cinci ndhawu leyi swiharhi swi tshamaka eka yona yi fanele ku tshama yi basisiwa hi minkarhi hinkwayo ti-chemicals to sivela vuvabyi ti fanele ku ri ti tirhisiwa hi mikarhi hinkwayo leswaku vuvabyi byi nga tluleli byi ya ka swiharhi leswin'wanyana.

E-e, a ndzi se na tshama ndzi senga masi kambe ndzi vonile van'wana va senga e masi loko va senga e masi va rhanga va boha xifuwo eka nhonga kumbe nsimbhi leyi tiyeke ndhawu leyi va lavaka ku senga ka yona va endla sure ku yi basile ku vekiwa xitulu lexi a nga ta tshama ka xona ku vekiwa xibye lexi a nga ta sengela ka xona masi ya yena loko a hetile u hlantswa mavele ya homu hi hi mati yo basa lawa ma nga na switirhisiwa swo sirhelela ku homu yi nga vaviseki a sungula ku senga masi ya yena hi ndlele ya kahle leswaku a nga yi vavisi e homu kumbe xifuwo xin'wana.

Ntsengo wa tihuku loko u xava e huku u nga lavi yi hluviwa hi ku xavisela hi hundred rand kambe loko u xava huku leyi u yi lavaka yi hluviwile hi tatisa ten rand eka ka mali liyani hundred rand xikongomelo i ku va hi thola vanhu va ku ve ni va ta kota ku ve ni va hi hluvela tihuku letiwani se e ma ten rhandi lawa hi tatisaka woho i mali leyi hi kotaka ku hakela vatirhi lava hi hluvisaka tihuku.